Olwam uhambo lwam lumnandi ngoba ndandihamba nabantu abasondelene nam yaye sasonwabile endleleni, simamele nomculo sihleka.

Singathatha i-meter taxi kuba amaxesha amaninzi abaqhubi be-meter taxi baye babahlasele abaqhubi bakwaBolt noUber xa bebona abakhweli bebhukhisha ooUber.

Emaxesheni amaninzi abantu abadala kuye kube nzima ukukhwela kwi-meter taxi ngohlobo lokuba kuba nzima ukuphakamisa imilenze okanye ukuphakamisa iinyawo xa bekhwela.

Ukuqala kwam, uqala kwam ukukhwela inqwelomoya ndandiyoyika. Kodwa ke kumjikelo wesibini ndandonwabile kakhulu kuba ndandingahambi ndedwa kwakukhona umntu endandihamba naye yaye sasonwabile.

Ndicinga ukuba ihamba emoyeni okanye umntu uye abe neengcinga ezimbi zokuba mhlawumbi ukuba ingawa itshone elwandle okanye iphelelwe ngamanzi emoyeni kunganjani. Ndicinga ukuba yiloo nto ebangela uloyiko ebantwini abaninzi.

Ndicinga ukuba benzela ukonga imali abayisebenzisayo ukuthenga ipetroli nanjengoko amaxabiso ayo ephezulu. Ukusebenzisa imoto enye kuyabanceda yaye kuyaseyiva emaxesheni amaninzi.

Ndinganomsindo ngoba emaxesheni amaninzi abaqhubi beetekisi baye bajike xa mntu engafuni ukubhatala eteksini baphinde bayosibeka erenki. Loo nto leyo idala ingxabano enkulu eteksini.

Ndicinga ukuba urhulumente wenzela ukuba inani leemoto eziye zonakale phakathi endleleni ziye zinyuke, liye lenyuke yaye wenzela nokuba iingozi zingabi ninzi ngenxa yokuba abantu basebenzisa iImoto ezingafanelekanga ukuba sendleleni.

Kukubona iindawo ezintle nendawo endingazange ndaya kuzo ndizihambela, ngaphandle kokuba ndiqhube ibhasi yomsebenzi.

Andiyikhuthazi into yokuba abe nesithuthuthu ngoba abaqhubi bezithuthuthu kukaninzi ukuba bafumane ingozi endleleni yemoto.

Kukujongwa ukuba umntu uyiphethe ilayisensi yaye isegameni lakhe futhi ayikaphelwa na.

Ukuze ukhuseleke xa usebenzisa u-Uber okanye uBolt kufuneka qho xa ubhukhisha uthumelele yonke i-information ngaloo mqhubi uzawube eqhuba lemoto uzawube uyikhwele emntwini omthembileyo.